Wagcina ethathe uhlelo leli elizokwazi ukuthumela umyalezo ngoba nje sesiphila kulesi sigaba samanje la khona-ke o-WhatsApp sebeyakwazi nanokufona. So, usukwazi ukwenza iy'nto ey'mbili ngento eyodwa ukuthi-ke ukwazi ukuthumela imiyalezo. Uphinde futhi ukwazi ukuxhumana nomuntu ngokumshayela ucingo khona ku-WhatsApp. So, kusizakala kakhulu, umuntu usizakala kakhulu uma ezokhetha-ke la khona okwazi khona-ke ukuthumela umlayalezo, okungama datha, ngoba ukwazi nokuthumela umlayezo uphinde ukwazi ukuxhumana nomuntu ukumshayela ucinga khona la ku-WhatsApp.

Bekungaba khona i-ephu, la khona enezimali ezihlukile ukuthi uma uhola le mali, besichazele ukuthi ungahle imali yakho uyispende kanjena. Ungahlala kumuzi obiza inani elithize. Ungathenga imoto ebiza inani elithize. Ungathenga igrosa ebiza imali ethize, njalo njalo. Ihambe nje ngokuhluka. Uma uhola le mali, ikuchazele ukuthi nayi imoto ongakwazi ukuyithenga. Nayi indlu ongakwazi ukuhlala kuyona, kanjalo kanjalo kanjalo. Ngicabanga ukuthi abantu abaningi bengasizakala ukuze bazi ukuthi okay, bebe ne-guidance yokuthi uma ngihola le mali, nayi imoto engingahamba ngayo, nayi indlu engingahlala ngayo, nasi isikwenetu engingasithatha.

Abantu bangempela bengagcina belahlekelwa umsebenzi wokucula noma laba esibabiza ngokuthi ophrojusa bengagcina belahlekelwa umsebenzi wokuphrojusa ingoma ngoba sesazi ukuthi i-AI ekwazi ukuzenzela izinto. So, bengalimala kakhulu abantu emculweni, koda futhi kuphinde kube yinkinga uma-ke sekudingakala abantu abayophefoma-ke phambi kwabantu ngoba abantu abathenga umculo bathanda ukubuka nokulalela umuntu wangempela eyenza le nto. So, abaculi bengalimala kakhulu uma-ke i-AI ingavele ingenelele lapho iqale yenze le zinto ezenziwa ngabantu njengamanje.

Umzala wagcina ekhethe uhlelo leli eliokuthumela umlayezo. Lona lusiza kakhulu ngoba njengey'nkundla nje zokuxhumana ey'bizwa ngo-WhatsApp uyakwazi-ke ukuthi uthumele umyalezo khona futhi uphinde umshayele ucingo. Uyabona ukuthi manje usukwazi-ke ukwenza iy'nto ey'mbili ngesikhathi esisodwa.

Ngingathi akube nebhokisi eceleni la abasebenzela khona. La abantu laba abakhankasa kubona abazokwazi ukubhala iy'khalazo zabo. La abazobhala khona ukuthi bazizwa kanjani ngalokhu okumakethwa yila bantu laba abasebenza la ekhaya abazokhankasa. So, ngokufunda-ke amakhomenti avela kwabantu ngizobe sengibona ukuthi la bantu engibaphethe benza msebenzi muni, basebenza kahle noma basebenza cha, noma basebenza kabi. Emva kokuba ngifunde ngizobe sengazi ukuthi-ke ikuphi okumele bakulungise-ke ukuze sizokwamukeleka ebantwini.

Ukungakhoni ukuxhumana nabantu kuyinkinga impela ngoba awukwazi ukudlulise umyalezo nangendlela futhi ozizwa ngayo. Akhona-ke amadatha aka-WhatsApp ashibhe isimanga la khona-ke aqondane no-WhatsApp, kanti futhi-ke esikhathini samanje nano-Facebook-ke, usuyakwazi ukuthi ungene kuwo ngisho unganawo amadatha, koda-ke uzobona imiyalezo yabantu kodwa iy'thombe ngeke zivele, kodwa okubalulekile uma ukwazi ukufunda imiyalezo yabantu nokuthi ibhalwe ubani. Kube sekulula-ke ukuthi ukwazi ukuxhumana nabo futhi nako WhatsApp njengoba sengishilo akhona amadatha ashibhile kabi, aqondane nawo u-WhatsApp ukuthi ukwazi-ke awenyanga, aweviki, nawosuku, ukuze uzokwazi-ke ukuthi uxhumane nabantu.

Ngingathanda ukuthi bezwe umculo wokholo, uzokwazi ukubagqugquzela, uzokwazi futhi-ke ukubanika nethemba nokwazi ukuthi bazane noNkulunkulu. Bese futhi ngithi abalalele nane RNB, bezokwazi iy'ngoma zothando ngoba phela impilo iwuthando.

I-SMS iyona eyayifike kuqala la khona ukuthumela umyalezo ngamunye kwakulapha ko-thirty senti kuya kwishumi kuya phezulu. Kuya ngokuthi ubhale into engakanani-ke. Kwase kwalamula-ke sekufike o-WhatsApp la khona uvele uthenge amadatha-ke enani thizeni, bese ukwazi ukuthumela umyalezo eminingi engakalekile ngenxa yokuthi-ke uthenge idatha leli elingenamkhawulo, ukuthi uthumele imiyalezo engakanani. So, kwasiza-ke ukuthi kufike u-WhatsApp wasilamulela from ama-SMS.